I-data analysis analytics ibaluleke kakhulu kwezolimo nokufuya because you can predict into yokuba ngabana isivuno sakho sizoba njani kulo nyaka depending on the weather and also ungaphrediktha into ukuba ngabana imfuyo yakho izokwanda depending on the data.

I dont think inkxaso i-enough for abantu abatsha abafuna uzibandakanya kwezolimo eMzantsi Africa because abantu abatsha babona ezolima as iyinto yabantu abadala abaziboni bona bengamafama amatsha akhasayo. So that's why u-government engakhuphi zi-fundings zingako for abantu abatsha abafuna ungena kwezolimo.

Ukuphawulwa kweenkomo zam ndingumfama loo nto ingandinceda ndithi easily identify iinkomo zam xa zilahlekile and also ndizazi like easily identify zam kwezinye xa zilahlekile.

Uluvo lwam kule meko ndingacebisa into yokuba ngabana amafama before ayenze oku loo matshini bokuvuna aqale batreyine amafama abaphangeli basefama ngokusebenzisa oomatshini, maybe baba-apskile ngezinye ii-skills abanokwazi uzisebenzisa ekusebenziseni aba matshini, so that bangaphelelwa yimisebenzi.

Ukujonga isizini apho unokwazi ukutyala khona imifuno yakho loo nto ingakunceda to maximize iilentuza into i-profits zakho ngoba uzawulima le nto ikhula kakuhle ngalo season. So if mhlawumbi kukhula ikhaphetshu ngalo season uplante ikhaphetshu, so that you can maximize your profits ungumfama or ungumlimi.

Iingenelelo ekutyaleni ujongilanga zininzi njengee-pesticides isikakhulu ziyathanda ukuhlaselwa zii-pesticides izifo zezityalo ujongilanga. So kuzawufuneke uthenge izinto zospreya so that they can be pesticides free izityalo zakho. Yintoni kanene enye? And also amaxesha apha enyakeni uwulima esi sityalo.

Iimeko esisebenza kuzo singabasebenzi basefama abagada iigusha one ikakhulu bubusela, ziyabiwa iigusha. So funeke ngamaxesha onke zihlale zizazi ubana ziindawuni na ngoba ziyabiwa kakhulu iigusha, and two iigusha ziba nezifo. So funeke sizigadile ukwenzele isifo singanweni. Uba sizibonile ezo iigusha ezinaso esi sifo sizikhawulezele sizifumanele uncedo so that isifo singanweni siye kwezinye nakwezinye iigusha.

Ishishini lokuvelisa amaqanda lishishini apha eline elinee-profits kakhulu and kulula and ke ngoku akabuxabisi mali inintsi ingako ukuliqalisa. You just need indawo indawo apho unokwazi ukugcina iinkukhu zakho khona, ugcine iinkukhu zakho khona apho uzawukwazi ukuklina rhoqo iihoki apho zihlala khona uthi make sure into kubana zisoloko ziklini and then, oh ne-environment le yenkukhu ezizabe zihleli kuyo funeke ibe kanti yi-environment erayithi ekwaziyo ubana zikwazi ukuphrodyusa la maqanda.

Yho! Iyandinceda kakhulu laa gadi iyandinceda kakhulu xana inyanga ikekele inje, ngoba ndiyakwazi ukufumana iitapile phayana as njengoba siyazi uba iitapile ziduru. Nndiyakwazi ufumana ispinatshi, ndiyakwazi ukufumana itswele, ndiyakwazi ufumana ikhaphetshu, ndiyakwazi ukufumana itumata, i-green pepper uyabo. Ngoba ziba duru kakhulu ezi zifuno ndigqibo kuzibala ngentla zidura kakhulu so iyandinceda kakhulu xa inyanga ikekele laa gadi yam iphaa emva.

Iindawo esihlala kuzo singabasebenzi basefama kufuneka ibe ziindawo esikwaziyo ukuhlala neefemeli zethu ngoba kaloku kunzima uphangela ezifama umane usiya uphinde ubuye. So ibe funeke ibe kanti ziindawo esikwaziyo ukuhlala kuzo neefemeli zethu. Ibe ziindawo ezinombane, proper sanitation as well as ii-recreations for abantwana bethu bakwazi ukudlala izipoti bazilolonge njalo njalo njalo njalo.

Ukubaluleka kwe-climate change kwi-agriculture kubaluleke kakhulu because it directly affects imfuyo, imifuno indaba ye-climate change ngoba uzawutyala mhlawumbi imvula idla ngokufika ngexesha elithile, ingaze ifike imvula ifike ngexesha elithile. Okanye ingafikanga ifike seyizizkhukhula uyabo, ungakwazi utyala kakuhle ke ngoku. So ibaluleke kakhulu into ye-climate change ekulimeni kwezolimo.

Imifuno ekwazi ukhula njee ngokutyala amaxolo ayo ziitapile, ziitapile. Ngeyiphi enye hayi ndisazi iitapile. Ziitapile zodwa endizaziyo ngoba iikherothi yona ayikwazi ukhula. So iitapile uyakwazi utyala amaxolo ayo iphinde ziphrodyuse ezinye iitapile.

Oku kundinceda intokuba ngabana ndikwazi ukusithengisa isivuno esi singekho semgangathweni orayithi ngexabiso eliphantsi, then ndiyakwazi nokusisebenzisa kwakhona ekuphindeni ndiphinde ndisilime, ndikwazi uphrodyusa esinye isivuno. So, kundinceda apha xana ndizawukwenza amaxabiso aso.

Ndikhetha iimbotyi ezikhenkcezisiweyo kunezinkonxiweyo ngoba ezikhenkcezesiweyo zihlala zifreshi ixesha elide kunezinkonkxiweyo and also zi-much more healthier than ezi zinkonkxiweyo.

Andingomntu ebefane azilandele iingxelo zokubuyiselwa komhlaba kubemi baseMzantsi Afrika andingomntu ofane azilandele but I think urhulumente wenze iindlela into kuba ngabana abantu bade bayifumane nyhani imihlaba yabo abayixuthelwayo naba bafuna ukuyithengisa bakwazi uba bangayithengisa bafumane ii-title deed zabo.

Itswele silisebenzisa ekuphekeni silisebenzisa ekuphekeni ingakhulu inyama. Xa sipheka inyama whether yinyama ebomvu okanye itshikini okanye yi-pork lisincede kakhulu itswele. Naxa sifuna upheka imifuno izinto ezifana nesipinatshi siye silisebenzise itswele kakhulu. Basically itswele lisebenzisa ezintweni ezininzi xa siphekayo.

Ukuthenga inyama kubafuyi basezilalini kundinceda ngohlobo lokuba ngabana imfuyo yabo isemgangathweni orayithi and also ndiyifumana ngexabiso eliphucukileyo.